Tse dingwe tsa dikgoreletsi tse di amanang le go palelwa ga diporojeke tsa phetolo ya lefatshe ke mathata a madi, fa madi a sa siama, diporojeke ga di kgone go tswelela mme ga go kgonagale go tokafatsa le tikologo kgotsa go diphetolelo tsa lefatshe mme fa madi a le teng sengwe le sengwe se kgona go diragala dilo di tsamae sentle.

Ee puso e tshwanetse go dira melao e e kgethegileng ya go sireletsa temo ka gonne temo ke motheo wa dijo, ikonomi gape le mebereko mo nageng. Mme ga temo e sa sirelediwa balemi ba ka itemogela mathata a kgatelelo ya maikutlo ba feleletsa ba berekisa diokobatsi mme gape ba latlhegelwa ke leruo, puso e tshwanetse e ba eme nokeng ka go ba thusa ka didiriswa le go ba neela thuto ya tsa temo.

Molaetsa wa me ke gore temothuo ga ese ya batho ba bagolo kgotsa ya batho ba ba sa rutegang fela, ke tsela ya botshelo e e ka tlisetsang motho madi, boipuso le katlego ebile bašwa ba tshwanetse go tlhaloganya gore bone ba na le maatla a gore ba ka kaonafatsa temothuo ka gore ba itse mekgwa e mentšha e mentsi e e ka kaonafatsang temothuo, temothuo ke bokamoso ebile bokamoso ke bone bašwa.

Go rua dikoko tse di sa ruiweng go na le melemo e mentsi tota, sa ntlha dikoko tse di nna mo legaeng la tlhago le le sireletsegileng mme seo se dira gore mae le nama ya tsone e nne le botsogo ebile gape dikgogo tse ga di welwewelwe ke malwetsi ka bonako ka gonne ga di dule mo tikologong e e koafatseng.

Puso e ka thusa balemirui ba e leng gore ba dikobodikhutshwane ka go ba neela lefatshe ka tshwaro e siameng gore le bone ba nne le lefatshe le ba ka lemang mo go lone gape e ka ba thusa ka dithulaganyo tsa kalafi ya lefatshe ya ba neela gape le thuto e e siameng ya tsa temo gape e ka nna ya ba thusa ka didiriswa mmogo le madi go godisa temothuo ya bone.

Ke dumela gore puso e tshwanetse go thusa balemi ka kgang ya polokelo ya metsi ka gore metsi a botlhokwa thata mo go tsa temo mme gape le go nosetsa diruiwa, mafelo a le mantsi ga ana diphaposi tse di siameng tsa go boloka metsi mme puso e ka thusa ka go aga le matamo mo balemi ba ka bolokang metsi teng kgotsa e ka thusa balemi ka dithulaganyo tsa go boloka metsi a pula, seo se ka tokafatsa thata mo go tsa temo.

AgriSETA e lemogile gore basadi ba lebana le kgatelelo e ntsi mo lebakeng la temothuo mme ka moo ba tsere dikgato tse di farologaneng go ba tshegetsa, ba simolotse dithuto tse di maleba tsa go ruta basadi ka mekgwa ya temo e e siameng le kgwebo gape ba bafa dikopano le ditiro tsa go oketsa bokgoni le go ba tshegetsa ka dithuso tsa madi le dithulaganyo tsa botsogo le polokelo.

Go apola diphologolo go dirwa mo metseng le mafelong a borai a na leng mekgwa ya go rua diphologolo, go botlhokwa thata gore tiro eno e direge mo lefelong le le sireletsegileng, le le na leng kitso e e maleba, ga se mongwe le mongwe yo a ka dirang tiro eno ka gonne go tlhoka bokgoni bo bo rileng le tsebo ka boitekanelo jwa diphologolo le ditsela tse di siameng tsa go di apola.

Go ntsha mefero mo dijalong tsa gago ka tsela e siameng o tshwanetse go netefatsa gore ga e fete mo lekaneng mo mmeleng wa dijalo, o ka dirisa mefero ka fa tlase ga lefatshe kgotsa ka ditlhare tse di rulagantsweng go dira gore mefero e se ka ya thibela tshoganyetso ya metsi le moya gape go botlhokwa go lekola maemo a lefatshe le go dirisa mafelo ka makgetlho a rileng fela gore dijalo di gole sentle.

Basetsana ba ka ithuta bokgoni jo bo farologaneng jo bo ka ba thusang go tsenya letseno mo temong jaaka go direla madi, go rulaganya tiro ya temo le go kgetha tema mo kgwebong ya dijo gape ba ka ithuta ditsela tsa go tlhokomela dijalo le diphologolo go dirisa technology le go tsena mo mebarakeng ya dijalo, bokgoni jono bo tla ba thusa go dira temo ka tsela e e nang le bokgoni le go oketsa letseno la bona.

Go tlhokega ga metsi mo mafelong a temothuo go baka mathata a ikonomi a mantsi, sa ntlha tlhagiso ya dijo e a fokotsega ka gonne dijalo di palelwa ke metsi a lekaneng. Mme seno se dira gore dijo di nne tse di turang gape balemi ba palelwa ke go rua diphologolo tse di tlhokang metsi go oketsa bothata jwa lehumo mo metseng, se se dira gore ditlhoko tsa motse di nne godimo mme go nna le kgatelelo mo setšhabeng ka jalo go tlhokega go tshwarwa ga maemo a metsi gore ikonomi e kgone go tswelela sentle.